Nḓila ine nda vhona uri muvhuso u tea u ita ndi uri muvhuso u kho tea u ṋekedza masheleni manzhi kha sia ḽa zwa mabisi kha sia ḽa zwiendedzi zwa public zwiendedzi zwa vhathu u kho tea u investor nga maanḓa kha public transport lune hu vhe na mabisi o eḓanaho ane a nga kona u tshimbila awara dzo yaho nga uri u itela hu songo vha na ṱhahelelo ya mabisi.

U gonyiswa ha mbadelo dza bisi zwo kwama ku shumisele kwanga kwa mugaganyagwama sa vhunga ndi muswa ane a thi koni u to swikelela zwithu zwoyaho nga uri zwine u gonya ha mabisi zwo ita uri ndi kone u ḓi wana ndi tshi kho fhungudza kushumisele kwa masheleni kha zwiṅwe zwithu zwa na zwine zwi ḓivha ndi zwa vhuṱhogwa uri ndi kone u ḓiwana ndi khou swikelela tshelede ine nda nga shumisa u ṋamela mabisi.

Tshifhinga tshe nda thanyela tshumelo ya bisi i sa fulufhedzei ndi musi ndo vha ndi tshi kho ya ḓoroboni ya hanefha hayani ndo vha ndi na vharathu vhanga na khonani yanga ndo ima tshifhinga tshi linganaho na minete ya ya fumirathi ndo lindela bisi zwi songo divhadzwa fhethu uri bisi i ne ya khou ri dzhia i tshi risa ḓoroboni eyo i ḓovha i siho zwo ita uri zwi kwame mushumo wanga sa vhunga mushumoni ndo kona u wana zwine ra zwi vhidza uri ndi verbal warning.

Kha vhupo hahashu hu na fhethu hune a havha hone hono rengiswa dzithikhithi dza mabasi huna zwifhinga zwo sumbedziwaho hanefhaḽa uri basi nkene i tshimbila nga tshifhinga hetshinoni kha basi liṅwe na liṅwe ha dovha hafhu ha vha na mabammbiri o nambatedzwaho nga ngomu o kona u sumbedzisa mitengo na zwifhinga zwine zwavha hone yono dzi tovha nḓowelo iṅwe na yo ḓoweleaho uri basi nga ngeno ḽi tshimbila awara iṅwe na iṅwe.

Ndo no vhuya nda ḓi wana ndi kha nyimelo heneyo ndo vha ndi khou bva ndi ḓoroboni ndo fara masheleni o to linganela u namela basi nda ri ndi tshi swika nda vha ndi khou vhudziwa upfi mabisi o gonya tshelede ndo vha ndi sa ḓivha uri ndi nga ita mini fhedziha nda humbula uri ndi khwine u to amba na vhathu ndi humbele muṅwe avhe a nthuse a nḽase nga tshelede ṱhukhuṱhukhu ine avha nayo fhedzi mashudu mavhuya nda wana uri ndo vha ndi khou namela basi na muzwala wanga ambo ḓi ṋekedza tshelede a mpha nda ḽasa nda kona u vha ndo fara tshelede yo linganelaho namela basi.

Zwifhinga zwa zwiṱereke zwi avhavha vhukuma ngauri u ṱereka ha vhathu zwi ita uri mabisi a sa shume u sa shuma ha mabisi zwi ita uri ndi kundelwe u ḓi wana ndi khou ya mushumoni nga inwe nḓila ndi tea u vha ndi kho tea u wana tshiṅwe tshiendedzi tshine tsha nga kona u ntswikisa mishumoni zwine zwi tshi ḓa kha dzi transport dzoṱhe zwi ngaho mabisi kana dzi thekhisi dzi avha dzo imanyana fhedze zwi a vha khwine kha vhathu vhane vha vha khou shumisa zwiendedzi zwavho vhone vhaṋe.

Ndi vhona zwi songo vhuya zwa fanela na luthihi tshumelo ya mabisi ndi bindu ndi bindu ḽa muṅwe muthu a huna ṱhoḓea ya uri hu vhe na muthu ane a tea u wana luafhulelo ngauri ri tshi sedza na kha sia ḽa vhaaluwa, vhaaluwa vha vho rine mualuwa muṅwe afha afrika tshipembe sa South Africa u a wana mundende ṅwedzi muṅwe na muṅwe a huna ṱhoḓea uri vha wane luafhulelo ngori na muṋe wa mabisi u kha bindu ḽo nyaga u ṱunḓela muṱa wawe.

Ee ndo no ḓi wana ndi khou shumisa bisi nda sa fariwe zwavhudi nga mureili wa bisi, bisi ḽovha ndi kho tea uri ndi badele eighteen rand fhedzi ndo vha ndo farwa twenty rannda mureili wa bisi avha a kho ri ha na tshentshi ya twendi rannda ine i tovha bondo fhedzi ha kho kona u amba na ṋne nga nḓila yo kunaho sa vhunga o vha a kho amba uri mini ndi khwine ndi to tsa kha basi sa vhunga ndi songo fara tshelede ine yoto eḓana. Ndopfa ndi songo farea zwavhuḓi ngauri tshelede nda ndi songo fara yone yo vha i si tshelede khulwanesa nga maanḓa yo vha itshi kho to ṱoḓa tsho rannda fhedzi lune nda atshi nga ḓi namela hu tshi dzhena munwe nḓilani ono wana tshentshi a kone u nṋekedza yo tshentshe.

Tshine nda nga to thoma tshone ndi u vhudzisa muthu ane ndo dzula nae kha bisi kana muthu a dzule o tsini na nṋe uri na i kho ya fhethu huthihi na hune nṋe nda ya hone na u fhedza hafhu ndi ya kha ḓiraiva nda ḓi amba navho ḓiraiva uri nṋe nḓila dzanga dzo ḽi vha fhethu ha so i bisi i ya swika na ndi wina ndi ḓo kona u ḓivha zwori ḓiraiva ukho shumisa nḓila ine i ya swika hune nda khoya hone ndi songo sumbedza nyofho.

Tshifhinga tshe nda shumisa bisi lwa u thoma ndi tshiya mushumoni a huna khaedu ye nda ṱangana nayo fhedzi ndi nga to amba uri ndo pfa lwendo lu tshi nga lwo ri lapfi nyana sa vhunga hovha hu lwo thoma ndi khou shumisa bisi ya vhashumi sa vhunga busi iyo i tshivha i kho tshimbila i tshi ima kha tshiṱoko tshiṅwe na tshiṅwe i tshi ṋamedza vhathu vha yaho mushumoni.

Musi nditshi ṱoḓa u wana khadi ya u ṋamela bisi vhuponi hashu hu na fhethu kana ndi nga tori zwiṱitshi zwa mabisi kana fhethu hune u hu rengisiwa hone dzi thikhithi dza mabasi ndi hune ra wana hone na khadi kha vhane vhakho ṱoḓa ushumisa khadi kha vhane vha nyago u tou shumisa thikhithi ya bambiri vha dzi to shumisa thikhithi kana vha shumisa khaedu ine vha to panga tshelede vha to shumisa khadi ndi hune ra wana hone dzi thikhithi kana dzi khadi.

Musi muthu a sina khadi ya u ṋamela bisi a tshi kho ṱoḓa u ṋamela bisi zwine zwa itiwa ndi uri u tea u badela nga tshelede uri a kone u swika hune a ya hone.

Tshipirioni tshe ndavha natsho ndi tshi khou endela nga bisi na mureli walo ndi musi ndi tshi khou ya kha lwendo lu yapo lukanda ro vha ri kho tshimbila nga bisi ḽa vhuḓi ḽa maṱhakheni ḽo vha ḽi sina tshika ḽo kulumagiwa mureili o vha a kho gidima nga nḓila yo teaho a tshikho tevhedzela na zwiga zwoṱhe zwa badani o vha a khou ri lidzela na muzika wo linganelaho hovha hu sina thaidzo lwendo lwo ḓifhesa nga maanḓa ndi livhuwa na tshumelo ye uḽa mureili a ri ṋekedza yone sa vhaṋameli.

Zwine zwa nga itwa u fhelisa kana u tandulula thaidzo ya migwalabo ndi uri muvhuso u tea u engedza mabasi uri mabasi a songo shotha zwine zwa ḓo fhungudza thaidzo dza mugwalabo, mitengo ya mabisi a yo ngo tea u vha mitengo yo kalulaho nga maanḓesa.

Zwine zwa vhanga migwalabo ya mabisi maongeloni ndi mitengo musi i tshi engedzwa na u sa lingana ha mabasi kha vhupo ho fhambananaho, zwi kwama vhaṋameli vha ḓuvha na ḓuvha vhunga vha tshi nga swika zwikoloni kana mishumoni kana huṅwe na huṅwe hune vha khou ya hone vho lenga. Zwa dovha zwa kwama na mbadelo yavho kana zwine vha tea u vha vha khou zwi lugisa kha tshetsho tshifhinga.

Ee ndo no vhuya nda kwamea tshifhinga tshe nda kwamea, tshifhinga tshe nda vha ndi tshi khou ya tshikoloni, ho vha hu khou gwalabiwa zwa fhedzisela zwo ita uri ndi songo kona u u swika tshikoloni ḽeḽo ḓuvha ende ndo kwamea ya nga nḓila i si yavhuḓi sa vhunga naho ho vha hu si zwithu zwe nda vha ndo tou zwi phuḽena uri ndi si ngo ya tshikoloni ndo fhedzisela ndo songo kona u ṅwala na thesite ya vhege ye ya vha i tshi khou ṅwaliwa.

Tshenzhemo yanga ya ḓowelea kha sia ḽa dzi thekhisi a thi thu vhuya nda ḓiwana ndi tshi khou ṱangana na thaidzo, zwa musi zwithu zwi tshi ḓa kha dzi thekhisi. Vhuponi hune nda dzula hone thekhisi dzi dzula dzi hone ende a dzi lengi, ri swika tshifhinga tshoṱhe nga tshifhinga hu si na khakhathi. Fhedziha thaidzo ine nda nga tou ṱalusa yone iṋe i vha khakhathi kha vhaṋameli vhanzhi ndi sia ḽa tshelede, sa vhunga dzi tshi dzula dzi tshi khou engedza mutengo wo u ṋamela.

Zwiṱitshi zwa thekhisi zwi shela mulenzhe nga nḓila i tevhelaho, zwi thusa uri masheleni a langwe nga nḓila yone hu si na vhudzumbe kana vhufhura vhune ha vha hone, zwi dovha hafhu zwa thusa uri hu vhe na u ṱhonifhana vhukati ha maḓiraiva na na vhaṋameli.

Khaedu dzi khaedu dze nda ṱangana nadzo fhethu hune nda dzula ndi tshi ṋamela thekhisi ndi dza uri ndo vha ndi si na mihwalo munzhi kana u lemelaho ndo vha ndo tou fara guruguru ḽa vhana heḽia ḽiṱuku. Fhedzi nda ri ndi tshi ṋamela thekhisi, mashaḽa wa vha a khou shuma nga hetsho tshifhinga ari ndi khou tea uri ndi badele fifithi rannda for guroguro. Ende mutengo une nda vha ndi khou ṋamela ndi tshi ya hone wo vha o fifitini rannda, ndo pfha ndi songo farea sharp ende ndi songo takala musi ndi tshi sedza uri ndi tshithu tshine ndi nga kona u tou tshi fara. Ndi tshithu tshine a tshi na na tshileme tshine nda nga tea uri ndi badele tshelede nngafho, fhedzi ho vha hu si na zwine nda nga ita nga tshetsho tshifhinga. Nda mbo ḓi tou tsa thekhisi eyo sa vhunga ndo vha ndi si na masheleni ayo o kalulesaho, mashudu mavhuya nda mbo ḓi wana ḽifithi kha muṅwe muneiba ane nda dzula tsini nae.

Tshiṱori tshi sa hangwei tshe tsha itea musi ndo imela u ṋamela thekhisi, ndi tshetsho tshe nda tshi ṱalusa murahu musi ndo vha ndo fara guroguro ḽa ṅwana ndi tshi khou tea uri ndi ṋamele fhedzi nda ri ndi tshi khou ṋamela thekhisi ndi tshi khou dzhena mashaḽa wa a vha khou shuma kha tshetsho tshifhinga a vha a khou ri ndi khou tea uri ndi badele fifithi rannda for guroguro ḽiya ḽa ṅwana, nda fhedzisela ri tshi khou sa anḓana nga nyimele lwe nda tou fhedzisela ndo tsa kha thekhisi nda sa ṋamele sa vhunga ndo vha ndi si na masheleni.

Zwikhala zwa thekhisi zwi nga vha khwine nga nḓila i tevhelaho, hu tea u vha na training ine ya ḓo vha i tshi khou tou pfhumbudza kana u lulamisa a vhuḓifari ha maḓiraiva ane vha vha nao musi zwi tshi ḓa kha vhaṋameli ngauri hu khou vha na u sa anḓana ha maipfhi hu tshi ḓa vhukati ha vhaṋameli na maḓiraiva.

Vhupo ha dzi thekhisi ho fhambanana nga heino nḓila, dzi thekhisi dzi ḓoroboni mutengo wa hone u vha u tshi kho farea vhukuma u si ni, u si une muthu a nga tou gungulavho ngawo, mara ri tshi sedza mutengo wa dzi thekhisi fhano mahayani ri wana uri mitengo ya hone i vha i nṱhesa nga maanḓa u fhirisa mitengo ya dzi thekhisi ine ya vha uri i dzi ḓoroboni.

Mushumo une wa itwa nga vhuimadzithekhisi kha ikonomi ndi u ṱuṱuwedza u tshimbila ha vhathu, zwi ita uri vhathu vha vhe vha khou bvisa tshelede tshikwamani vha tshi badela uri vha kone u swika hune vha vha vha ya hone, u engedza ikonomi nga vhuḓifhinduleli ha mushumo. Tshiṅwe hafhu ndi u ṱuṱuwedza vhulapfhu ha vhashumi, u engedza vhashumi futhi zwi dovha hafhu zwa fhungudza vhushai, zwa fhungudza na phesenthedzhi rate ya unemployment kana ya vhathu vha sa shumi. Zwa dovha hafhu zwa engedza zwine ra zwi vhidza uri ndi social cohesion nga tshikhuwa, zwine ndi tshumisano ine ya vha hone vhukati ha vhathu.

A thi a thu ḓi wana ndi khou vha na tshenzhemo yo ḓoweleaho ya vhu ima zwikepe, fhedzi ndi nga takalela arali nda ri ndi tshi khou ṱanganya na nyimele yo raloho nḓila ine nda ḓo vha ndi khou ṱanganedzwa ngayo ya vha ya vhuḓisa vhukuma.

Tshenzhemo ine nda ṱangana nayo ḓuvha na ḓuvha ndo ṋamela zwi mini basi i vha i si ya vhuḓi vhukuma ngauri mabasi zwi mani basi edzi dzi vha dzo hwala nga nḓila yo kalulesaho vhukuma lune matshilo a vhathu a sala a so ngo tsha vhulungea. Zwiṅwe hafhu zwine zwa tea u itiwa ndi zwine nda vhona zwo fanela ndi uri muvhuso kha u shele tshanḓa kha u engedza masheleni kana u ḓisa project ine i ḓo engedza dzi mini basi dziṅwe hu itela uri vhathu vha songo kuvhangana vha vhanzhi kha tshiendedzi tshithihi zwine zwa ḓo ita uri matshilo a vhathu vha tsireledzee.

U amba ngoho a thi ḓipfhi zwavhuḓi nga maanḓesa nga uri mitengo ya thekhisi i khou ḓura nga maanḓesa fhedzi hu tshi vha na u gonya ha peṱirolo vha dovha vha engedza mitengo fhedzi peṱirolo i tshi yo tsa futhi a vha tsha fhungudza ndi pfha ndi sa farei zwavhuḓi hu dzi tovha hu sina zwine ra nga ita sa vhathu.

Tshine tsha vha hone sa vhunga thekhisi ndi tshi ḓovha ndo i ṋamela ndi na vhaṅwe ndi u to vula mbilu wa humbela wo ḓiṱungufhadza kha vhaṅwe vha vhaṋameli vhane vha vha hanefho uri vha u engedze vho tshelede i kone u swika u kone u ya hanefho hune wa khoya hone.

Ndi nga pfha ndi songo takala nga maanḓa lune heyi ndila ndi ḓo fhedzisela ndo i swikisa na kha vhahulwane vha honoyo mu mureili wa thekhisi.

Vhareili vha dzi thekhisi dza mahayani vha a ḓura nga mannḓa u fhira vhareili vha dzi thekhisi dza ḓoroboni.

Nṋe ndi vhona zwo tea uri vha renge zwiḽiwa nga tshelede ine ya bva tshikwamani tshavho ngauri sa mureili wa thekhisi vha mushumoni u fana na muthu muṅwe na muṅwe hone mushumoni muthu muṅwe na muṅwe u ṱuwa na tshikhafuthini tshawe kana u to ḓi rengela zwiḽiwa zwi tshi bva kha tshikwama tshawe ene muṋe.

A thi ḓipfhi zwavhuḓi nga vhareili vha thekhisi vhane vha ṱuṱuwedza vhareili uri vha gidima nga luvhilo lwo kalulaho ngauri matshilo a vhathu a vha a si tsheho o vhulungeya hone mureili u sala a si tsha tevhedzela milayo ya badani nga nḓila yo teaho.

Khaedu ine nda ṱangana nayo musi ri khou lindela thekhisi ri tshiyo u ṋamela ndi uri tshiṅwe tshifhinga hu ha vha hu si na vhathu vhane vha nga ḓadza thekhisi yoṱhe nga tshetsho tshifhinga lune u to thoma wa to lindela vhathu vhaṅwe vhane vha khou ḓa sa vhunga mulayo wa thekhisi uri thekhisi i tshi takuwa rinngini i takuwa yo ḓala.

Tshenzhemo ya u lindela thekhisi rank ndi ya uri hu a vha hu sina vhathu vhanzhi vhane vha nga ḓadza thekhisi nga tshetsho tshifhinga lune ri ḓo thoma ra tou lindela vhathu vhane vha ḓo vha tshi khou bva hunwe uri thekhisi i ḓale sa vhunga mulayo wa thekhisi u wa uri thekhisi a ita ku murengi i songo ḓala. Hezwi zwi kwama lwendo lwanga nga uri manwe maḓuvha ndi a swika mushumoni ndo lenga.

Mitengo ya u gonya yo kwama tsheo yanga ya uri ndi shumise transport ine ya vha uri ndi ya public ndi sa shumise goloi yanga ine yavha ya private ngauri ndi kho fhedzesa masheleni manzhi kha peṱirolo i ne nda vha ndi khou i shela musi u tshi ya mushumoni na musi hu tshi vhuya mushumoni zwine zwa ita uri tshikwama tshanga tshi si tsha dzulea nga nḓila i ne nda khou ṱoḓa u puḽena ngayo.

Zwithu zwine nda si zwi takalele u shumisa tshiṋamelo tsha train musi ndi khou ya huṅwe fhethu ndi uri i vha i na vhathu vhanzhi nga maanḓesa. U vha hone ha vhathu vhanzhi zwi a vhanga uri hu vhe na vhathu vhanzhi vhane vha vha vho ḓi humbudza u homboka sa vhunga vha tshi ḓo kona u shavha zwavhuḓi vha so ngo vhoniwa.

Nga uri u lugisa zwiṱitshi ezwo zwi vha zwi khou ṱoḓa tshelede nnzhisa nga mannḓa ine i vha i songo to dzula yo vhetsheliwa uri tshelede i ne ya ḓo lugisa hu tshi gwalabiwa vhathu vha tshi tshinyadza ndi ifhio ndi ngazwo i tshi dzhia tshifhinga tshilapfu u lugisa.